Seo mmuso e ka se etsang hore ditshebeletso tsa tshohanyetso di fihle ka potlako ha di bitsitswe, ke hore e reke makoloi a mangata a tla sebetsang ka tshohanyetso. Hore ha ho na le motho a batlang ditshebetso tsa tshohanyetso di fihle ka potlako.

Setjhaba se hloka hore ha ho na le loadshedding ba time dintho tse ka bakang mollo ha motlakase o kgutla. Ebe ha ba light-ile dikerese, ba kgantshitse ka tsona ka tlung ba tlamehile ho ela hloko hore ho seke hwa ba le ntho e haufinyane e ka tshwarwang mollo.

Mme wa ka, o ile a kula haholo ka twenty twenty one ka dinako tsa COVID. A kgohlela ha bohloko be ke mo ba palama le yena, ke mo isa sepetlele. Ha ke fihla sepetlele ho ne ho tletse haholo mme basebetsi ba ne ba le mmalwa. Batho ba le bangata ba kulang. Ha ke fihla moo ke fihlile ka hora e nngwe, empa ke ile ka tsamaya ka hora e nne ya masa. Ke emetse hore a bonwe a fuwe le meriana, empa o ile a robatswa. Empa re dutse dihora tse ngata, re emetse thuso.

Jwalo ka ha mosadi wa hao a imile ebile a le HI _V positive. Ho tshwanetse hore le sebedise kgohlopo ka nako ya thobalano hore o kgone ho itshireletsa le tshireletse le lekgabunyane. Ebe yena o ya sepetlele a tlo kgona ho thola dintho tse ka etsang hore ngwana a se ke a fumana HIV.

Meriana ya setho ho na le moo e sebetsang teng ho na le le moo e sa sebetseng teng. Ho na le mafu a ka alafuwa ke meriana ya setho, ha a mang a tlo hloka meriana ya sekgowa. Empa ho ya ka nna meriana ya setho e ya nsebeletsa.

Sekolo sa ho bolotsa se batla motho a nang le tsebo e kgolo ka ho bolotsana. Hobane ho bolotsa bashemane ho mahareng a ho shwa le ho phela. Jwale ho tlamehile ho be le melao eo o e latelang hore o bule sekolo sa ho bolotsa.

Moo ke sebetsang teng, ha ho na tsela e loketseng batho ba tsamayang ka ditulo tsa dikola. Ebile ha ho na le ya mong eo ke sebetsang le yena a tsamayang ka setulo sa dikola.

Mabaka a mangata a etsang ditshitiso hore setjhaba se hlolehe ho hlokomelwa ka tsela e tshwanetseng. Tse ding tsa tsona ke batho ba sa batleng ho patala tax hore setjhaba se kgone ho thola tjhelete e tla ba thusang, haholoholo bana, batho ba baholo le batho ba sa sebetseng.

Nna ke bona e le hore di-company tsa poraefete tse batlang ho fana ka dijo, di etsa ntho e ntle haholo. Dikolo tse ding le tse ding, ho tlamehile ba dumele hore di-company tsena di thuse batho ba sa itekanelang, le bana ba hlokang le batho ba bafutsanyane. Tjhelete yona ya ho ithekela ho ntso tshwana feela le ha o thola di-parcel-a tse hlophisitsweng.

Dirapa haebaneng ke ka moo nna ke utlwisisang ka teng e le poleke eo batho ba jalang ho yona sekolong. Ke bona e le ntho e ntle haholo hore bana ba kgone ho ja. Ho monate haholo hore o kotule moo o jetseng teng. Jwale ha di dikolo di ijalla, di jalla le bana. Bana ha ba no lla ka tlala haholo, ba kgona ho fihla sekolong ba je ba kgutlele hae ba kgotse.

Nna ha ke kula, ke ye ke qale ka meriana ya sekgowa pele ebe ha ke bona hore ha ke be betere ke ye ke bone ho le bohlokwa hore ke sebedise meriana ya setho. Hobane ke bona le yona e sebetsa ka tsela e le nngwe le meriana ya sekgowa.

Ke founetse sepetlele ke ba jwetsa ka clinic-i e tsamayang e se nang meriana. Hore re jwetsuwe hore ka kgwedi e latelang ke hona re tla tholang meriana e le hore ho na le batho ba kulang haholoholo. Sepetlele se be se re se tla romela di-ambulance tse tlo latang batho ba kulang haholoholo. E be ba re ke jwetse batho ba clinic-i e tsamayang hore ba re ngolle mangolo ao re tlo latang meriana ka yona sepetlele se seholo.

Haholoholo mahaeng, o tsamaya nako e telele ho fihla clinic-ing. Jwale ha se hangata moo batho ba tla fihlellang clinic-ing ba thole tsela ya ho phihlella clinic-ing. Hobane ditshebeletso tsa teng teng di ya fumaneha. Empa ho thata hore motho a fihle ka baka la tjhelete. Ka baka la hore clinic e hole hakakang. Empa ba kgonang ke bona e le bohlokwa hore ba etse jwalo hobane le nna ha ke etetse mahaeng. Ke tsamaya clinic-i ya teng.

Ho bohlokwa haholo hore ha o na le depression o thole thuso, o thole motho o ka buang le yena. Hobane ho kwalla ka hare ditaba le mathata ho etsa hore motho a be le depression. Ka hoo, ho bua ho wa thusa hobane o ka thola thuso le clinic-ing o tla thola dipidisi tsa depression, o thusahale.

Nna hangata ngata ke ye ke shebe meriana e kileng ya nsebeletsa kgale. Mme ha ho na le a kulang lelapeng la ka, ke mo rekela yona meriana eo. Ebe e e sa nthusang ka letho, ha ke sa e reka, ke se ke ithekela eo ke kileng ka e sebedisa kgale. Mme jwale ha ke le shop-ong ke ilo reka moriana ke kgetha oo ke o tsebang ka nako tsohle.

Ho netefatsa hore o fola hantle ha o qeta ho bolotsa. Ke hore o itlhokomele leqeba la hao o dule o le hlatswa ka spirit hore le be le kwalehe le fole. Mme o etse ka hohle hore o iphumana o phomotse mme ha o thonkgele leqeba la hao.

Ho hlokomedisa bana ka thobalano e bolokehileng ho tshwanetse hore batjha ba rutuwe ka yona. Hobane le ha re sa bue ka yona, ba ntse ba tlo tswela pele, ba e etse. Mme ho betere hore re ba kgothalletse ka merero ya thobalano, re ba hlalosetse, re ba rute ka mahlakore ohle ka tsela eo ba ka itshireletsang ka yona.

Wa tseba motswalle ha kotsi ele e ne e hlaha. Ke rata ka mokgo batho ba mmuso ba potlakileng ka teng ho lo thusa batho kotsing ele. Haebane ba ne ba nkile nako, ho ne ho tla hlokahala batho. Jwale ka mokgwa o ba phakisitse ka teng. Ntho eo e nthabisitseng haholo e mpha le tshepo ya hore lefatshe lena le setjhaba sa rona se ba betere.

Mafu a kankere a mangata ka tsela e makatsang a fapafapane, empa nna ke tla kgetha ho bua ka kankere ya letswele. Ha o ikutlwa kapa o bona botsho letsweleng la hao kapa ha o le thetsa o utlwa le na le ntho e tiileng ka hare. O ka tsamaya wa ya clinic-ing o ilo sheba hore ha ho na kankere na, hobane ke lona letshwao la ho qala la kankere ya letswele.